Kobo ke seaparo se mofuthu haholo. Kobo ha o ye apere e kgona ho ananela mmele wa hao kaofela hobane o kgona hore o apare ho tloha molaleng ho ya tlase maotong. Ke kobo e mofuthu haholo e etsa hore motho a ska hatsela ha o kgone hore o kenwe ke malwetse a sefuba ha bonolo, hobane o dula o futhumetse mmeleng wa hao. Ebile kobo e pata bohlaswa ba diaparo tsa hao tseo di apereng ka hare.